Into esenokwenza abantu abadala eMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna unyango kukubha kuye kufuneke balinde ixesha elide ukuze bancedwe xa befike kwiindawo zonyango, ibe abanye babo baye basokole ngokufumana izithuthi ezinokubanceda ukusuka ekhayeni labo ukuya kutsho kwiindawo abanokuncedwa kuzo kwezonyango.

Ngokokucinga kwam ndicinga ukuba abantu abadala abaxatyiswanga kangako kuba mhlawumbi bengekho-fast kangako, bengasakwazi ukuzenza izinto ngokukhawuleza kwaye ngokwetekhnoloji abakho advanced. Ngoko baye bajongwe njengabantu abalibazisayo.

Ndicinga ukuba iye ibancede kwiinkalo ezininzi nangona kusenokubonakala ingathi yimali njee encinci kodwa iye ibancede kwizinto abazidingayo.

Ndingamhoya ngokwam utata wam, ukuba andikwazi kumhoya ngokwam ndingacela umntu ukuba amncede amhoye amncede kuzo zonke izinto angakwazi ukuzenzela zona ndize ndibhatale loo mntu umncedayo.

Okay, mama, akukho ngxaki ungayohlala kwikhaya labantu abadala kuba ndiyaqonda ukuba noko xa usekhaya uye ube nesithukuthezi, koko noko kuzawuba bhetere kuwe xa uhleli nabanye abantu ngoba baza kunceda ukuba ungabi naso eso sithukuthezi uze wonwabe.

Abantu abadala bayakuthanda ukumamela ireyidiyo ngoko ndingamvulela ireyidiyo ndimxelele qho xa kudlala iindaba zangentsimbi ethile athathe iipilisi zakhe. Okanye ukuba ugogo unayo utilili ndingamsetela ialam ukuba iyaseteka ukuba imane ikhala qho every hour ukuba akwazi ukhumbula uba asele amayeza akhe.

Kaloku, dadewethu, mna nawe siyakwazi ukungabikho apha endlini ngamanye amaxesha kungabikho mntu omjongileyo umama. Ngoko ndicinga ukuba xa umama simsa kwikhaya labantu abakhulileyo kuza kubakho abantu abaza kuhlala bemjongile apho. Nokuba kwenzeka ntoni baza kumbona umama ngokungafaniyo nathi. Thina sisenokungaboni xa kusenzeka into embi kumama kuba ngamanye amaxesha siye singabikho. Ngoku iza kuba yinto efanelekileyo le yokuba umama abe nabantu abamgadileyo.

Ngamanye amaxesha kuye kube nzima okanye kube mathidala kuba abantu basenokuzijonga iindawo abasa abazali bazo kuzo njengeendawo ezingafanelekanga. Mhlawumbi ezingazukubahoya okanye zibakhathalele kakuhle abazali babo. Ngamanye amaxesha abanye baye bazive okungathi babaphoxile abazali babo ngokubathumela kumakhaya abantu abakhulileyo okungathi abakwazi ukubahoya.

Ukuze ndiqinisekise ukuba umalume uyisebenzisa kakuhle imali yakhe yenkamnkam ndinokumenzela ibhajethi eza kumnceda abone ukuba ufanele athenge ukutya, ngoba ekugqibeleni uza kulamba xa utywala buphelile emzimbeni. Ngoko ndimenzele loo bhajethi, ndimcacisele ndize emva koko mhlawumbi kwitshintshi eshiyekayo ndimyeke athenge le nto afuna ukuyithenga.

Yhazi, tatomncinci, njengokuba uza kufumana le mali yakho yenkamnkam into onokuyenza eza kukunceda kakhulu kukuba uzibekele ecaleni ibhajethi. Le bhajethi iza kukunceda ukuba ukwazi ukufumana ezona zinto ozidingayo ukuze ke ngoku xa sowugqibile, xa sowugqibile ukubhajetha kwizinto oza kuzidinga ubone uba zeziphi ke ngoku emva koko onokukwazi ukuzisebenzisela kuyo itshintshi yakho. Mhlawumbi wena ozibawelayo ukwazi ukuzithengela ngemali yakho eshiyekileyo ube ezo zibalulekileyo sele uzigqibile ukuzibhajethela.

Ndingaxhagamshelana kunye nabantu aba in charge of ukunikezela amayeza kwisibhedlele endinceda kuso. Ngaloo ndlela bazawukwazi ukundicacisela ukuba kwenzeka ntoni ngamayeza ezigulane ndize ndikwazi ukuoda amanye ukuze ahlale ekhona.

Ndingathetha ngendlela ekulula for umntwana ohamba nesigulane esiphambi kwam ukuba ingayiqonda. Enye into endinokuyenza ndingakhangela umntu mhlawumbi osebenza apha esibhedlele othetha intetho yezandla ukuze akwazi ukubanceda.

Ndingama phambi kwabo bonke ndize ndikhwaze ukuze bakwazi ukundiva ndibaxelele ngento eyenzekileyo ukuze bonke bakwazi ukujika.

Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba zinceda abantu abantu abaninzi kuba ziye ziye kwindawo apho abantu bangakwaziyo ukuya kwiikliniki okanye kwizibhedlele khona, ngoba ezi klinikhi zihamba zihambayo zifikelela abantu bonke ngenxa yokuba abanye abantu bengenazo izithuthi zokuya kwezi ndawo.

Xa ndandiqala ukuya kwagqirha ndodwa ndandisoyika kakhulu ndicinga ukuba ugqirha ngumntu owoyikekayo. Kanti kwakungekho njalo tu, ndafikela kugqirha owaye nobubele owandinceda kangangoko ukuze ndikwazi ukuphinda ndibe sempilweni.

Kakhulu nyhani ndothuka ngoba abantu abaninzi babesithi amanesi asile awabancedi, babanika iipilisi ezishotayo, kodwa mna bandiphatha kakuhle futhi eyona nto eyandichukumisayo yayikukuba bazama ngamandla abo onke ukuba bandincede ndiphinde ndibuyele empilweni kwangaxeshanye bendibonisa ububele.

Kuyandichaphazela ngoba ngoku kuzawufuneke ndibukele umntana wam egula engakwazi ukufumana uncedo ngenxa yokuba ndingakwazi ukuthetha ulwimi abantu kwisibhedlele ndifuna kuyo uncedo abakwaziyo ukulithetha. Oku oku kuzo kuya kundichaphazela kakhulu kuba ndingakwazi ukumnceda umntana wam, ndibe nesitresi xa egula.

Into endingayenza kukuba ndingazama ukufumana umntu othetha olwimi endiluthethayo. Ukuba andide ndimfumanele mhlawumbi ndinokuzama ukuzoba into endizama ukuyithetha ukuze bayiqonde.

Kuloo meko ndingafaka isicelo samanye amayeza ukuze kufike amayeza awoneleyo.

Ndingathetha norhulumente okanye umaspala ukuze ancede avule enye iikliniki okanye iikliniki ezihamba ahambayo ukuze abantu bakwazi ukuncedwa ngokukhawuleza.

Ukwenziwa kovavanyo ebantwini isenoba nemiphumo emihle ngoba abo kwenziwa uvavanyo kubo basenokuncedakala ngokukhawuleza. Kanti ke kusenokuba nemiphumo emibi kwangaxeshanye kuba kusenokuba ne-side effects ezinokubangela ukuba bagule bangaphili.

Ukuze siqondane ndingazoba mhlawumbi into ayicacisayo ndize ndimbuze ukuba yiyo na le nto ayithethayo okanye ndingakhangela omnye umntu ekwaziyo intetho yezandla ukuze abe nokuthetha naye.

Into eye ithi qatha engqondweni xa kuthethwa nge-gender based violence ngootata ababaphethe kakubi oomama kuba yinto leyo endisoloko ndiyibona kwi-social media.